Uziva udanile kwaye ucaphukile ucinga kutheni iphela idatha endingayisebenzisanga. Uva ngathi ulahlekelwe yinto ebekufanele.

Ukusebenzisa i-social media emsebenzini kungakhokela ekulahlekeni kwemveliso, iimpazamo, ukucaphukisa abaphathi kunye nokuphulwa kwemithetho yomsebenzi.

Ndathumela umfanekiso abantu bendigxeka kwaye bendihleka, ndaziva ndiphoxeke ndaze ndaphuma kwiephu.

Ndihlala ndizibukela nabahlobo ekhaya kwithivi okanye kwi-laptop kuba kulula. Ngezinye iimini siye esinema kukho if, xa kukho ifilimu entsha.

Ndingaziva ndiphumle kuba ndingaphazanyiswa kancinane kodwa ndingavuya ukuba ndinomnye umntu ondixelela izinto ezibalulekileyo ngefowuni.

Umntana one-smartphone unokufikelela kwizinto ezingafanelekanga, abekho phantsi kolawulo axhatshazwe kwi-intanethi, achithe ixesha elininzi aze aphazamiseke ekufundeni nasekulaleni.

Amagwinya ashushu amnandi yiza uzame. Sikwanikisa nangesiselo esimahla, ungaphoswa.

Ukusebenzisa kakhulu i-social media kuyaphazamisa ukufunda, kuchitha ixesha kwaye kukhokhelela kwixinzelelo.

Ndicebisa umakazi afake iWi-Fi yasekhaya evela kumqhubi weintanethi ngenxa yokuba inamandla kwaye ithembekile. Ukuba ayifikeleli kakuhle angasebenzisa i-mobile hotspot.

Abantwana bafumana izifundo ngezi ncwadi, uncedo lootitshala nabazali, baze basebenzise i-intanethi ukufunda ekhaya.

Iephu iyakuthumela imiyalezo. Yenza kube lula, kusheshe kwaye kungabizi ukunxibelelana nabahlobo nosapho.

Nazi iingcebiso zefowuni zabafundi, iplani yesifundo eselula, imodi yokungaphazanyiswa, izixhobo zemfundo zeintanethi, ukukhanya okungalungiselelwanga, isixhobo sokubhala amanqaku, ibhetri esebenza ixesha elide, imidlalo efundiswayo.

Cima i-social media nize ndisebenze izinto enizithandayo kunye.

Abantu abasafundi iphephandaba ngenxa yokuba iindaba zifumaneka ngokukhawuleza kwi-intanethi kusetyenziswa izixhobo zedijithali. Kwaye bafuna iindaba ezimfutshane nezinye ezinemifanekiso.

Iiphasiwedi zeWi-Fi ziyanceda ukukhusela unxibelelwano kodwa kufuneka ziqinisekeke kwaye zisebenziseke lula.

Ewe, ndayisebenzisa iWi-Fi yasimahla ndaqala incoko nomntu omtsha endandingamazi. Yandinceda ndafumana umhlobo omtsha loo nto.

Umculo wabo ufikelela kubantu abanintsi. Bangakhupha umculo ngokukhawuleza, bayakwazi ukubona ukuba abantu bayawuthanda na umntu mculo wabo. Bafumana imali xa abantu bemamele umculo wabo, banokuwulawula umsebenzi wabo ngcono.

Bukela imuvi kwi-smartphone tablet okanye ikhompyutha, isebenzisa i-headphones ukuze ukwazi ukuhamba. Sebenzisa iiprojektha okanye i-VR headsets ukubukela kwimiboniso enkulu okanye engaphakathi kwe-film.

Abantu benza uxhaphazo kwi-intanethi kuba beziva bekhuselekile bengabonwa baze bazive bengenamandla. Kwakhona abanye baziva kakuhle ukuba oku kubi njani okanye baziva bodwa ebomini.